Kubalulekile ukuthi abazali babe nobudlelwane kanye ebantwaneni babo ngaleyo ndlela uma uba kukhona ubudlelwane, buyaqina uma nixhumana okanye nixoxa ngezinto eziphathelene nabalingani okanye nemishado ngoba uma umuntu esezimisele mhlawumbe ngokukhetha noma ngokukhetha umuntu azoshada naye noma umlingani, uzoqala kuwe njengomzali akwazi ukuthi acele indlela ukuthi umbonise noma ephambuka.

Isikhathi noma ukulungiselela ukudla kwendabuko siyakhuthaza ngoba uma kulungiselelwa ukudla kwendabuko kuhlanganisa abantu abaningi abadala abancane. Lokhu kugcine sekwenza ukuba nongazi mhlampe noma nongenzi ngendlela mhlawumbe agcine esenza ngendlela e-right uma ebona kubantu abadala, kanye nezinto ezisuke zixoxwa kanye namaculo asuke eculwa uma kuhlangenwe kumnandi. Ayenze kube mnandi ukuthi uma ucabanga ukwenza okanye mhlawumbe uma uwumuntu obekade eseqhelelene namasiko, uphinde ucabange kabili ekubuyeleni endabukweni.

Isibonelo engingasibeka ukuthi njalo uma kukhona umcimbi kukhona nokudla, kuke kuculwe amaculo akudala. Kuvele nobuciko nabantu abakwaziyo ukucula, abantu abakwazi ukukhuluma ubona ngomuntu obungamboni mhlawumbe noma umuntu obungamazi ukuthi uyakwazi ukuthi uma esehlangene noma uma esephakathi nabantu uyakwazi ukukhuluma ngendlela ezokwazi ukuthi inambitheke kuwo wonke umuntu. Omunye uyakwazi ukucula, omunye unokwakhe akwaziyo ukukwenza. Wonke umuntu uhlangana lapho ukuze ubone ukuthi usiko lunamandla kangakanani kanye nemicimbi.

Indlela yokulungiselela ukudla kunomthelela omuhle kuyisiko noma kumasiko ngoba lana kuhlangana wonke umuntu. Amalunga omndeni, abangani, omakhelwane, bonke bahlangene ngenhloso eyodwa yokuthi basuke bebungaza okuthile noma besuke bezosiza ukuthi umcimbi thizeni lo ozobe ukhona ugcine uhamba ngendlela. Lokhu kuveza indlela yokwenza ababenza ngayo emandulo ukuhlangana, ukusizana nokubambisana. Lokhu kwenza ukuthi ubone ukuthi usiko lalubalulekile esikhathini sakudala futhi lisabalulekile namanje, futhi liyohlezi libalulekile ngoba lisifundisa ukubambisana kanye nokunye okuningi khona.